Diaparo tsa setso tsa mmino le meletlo mo Setswaneng di akaretsa dithapo, ditshweka le diaparo tse nang le mebala e phatsimang. Jaanong diaparo tsa letsatsi le letsatsi, tse di ka akaretsa dikobo, metshaka le dituku. Fa dingwaga ntse di tsamaya, go kile ga a nna le phetogo jaaka tswelelopele ya thekenoloji go nna teng ga masela a mašwa le ditsela tsa go roka. Go dirile gore diaparo di nne bobebe go dirwa le go nna le mekgwa e mešwa.

Ee, ke a dumela gore o ka apara moaparo wa setso ko meletlong e tlotlegang, ka ntlha ya gore mo Aforika Borwa, dilo tsa go tshwana le tseo di a rotloetswa. Le ko sekolong re ne rotloetswa go apara meaparo ya rona ya setso ka nako e rileng. Le mafelo a tiro a na le go rotloetsa badiri ba bona gore ba apare setso sa bone. Ba ipeele ka setso sa bone, ba bontshe gore ba ipela, ba bontsha le bontle ba setso sa bone ka diaparo tse nkabe a di apere. Yone ja, o ka kgona, go a kgonagala.

Ke nagana moaparo wa setso mo basading ke mosese wa seshweshwe. Ke o ne moaparo wa setso wa basadi o montle go feta go ya ka nna ka ntlha ya mebala ya o ne e tshedimosetso le dipaterone tsa o ne tse dintle, tse di bontšang ngwao ya rona ya baTswana ka tsela e kgethegileng. Gape o ka aparwa ka ditsela tse di farologaneng go ya ka ditiragalo, eleng se se dirang gore o kgatlhe ebile o nne botlhofo.

Nnyaa, ga ke nagane gore meaparo eo ya setso ya seZulu le maXhosa ke yone dirileng bašwa ba nne ka mokgwa o ba leng ka teng gompieno kgotsa ba apare ka tsela e ba aparang ka yone. Ka ntlha gore kgale ntse le teng, ke kgale ntse e le teng meaparo e, ga se gone e tlang. tsela e bana ba banyana ntse ba godisiwa ka yone, ke nagana ke yone e ka tswa e rotloetsa ba segompieno gore ba ka apara dilo tse dikhutshwane. Ka ntlha gore ba ka kgalemelwa ko ntlong gore apara sentle tlhaela ga nke ba rata go reetsa.